Motswalle, ke ntho e bonolo haholo ho sebedisa app ya Bolt. Pele o tshwanetse hore o ye App store ya phone ya ha. O ngole Bolt. Re kgone hore re install-e. E tla download-a founung ya hao. Ha o qeta ha o se o bitsa koloi e tlo o lata, o kgona hore o kenye karete ya hao hore e hula kareteng ya hao kapa o kgona ho kgetha ho patala ha o theoha. Hodimo moo o tla kenya address ya hao moo e tlo o latang teng. Ka tlasenyana moo o tla kenya address ya moo o yang teng. Empa ke ntho eo ke tla o ruta mehla le mehla hore o bo e tlwaele. O tsebe hore ebile e a o bontsha ha le tsamaya tseleng.

Ho bile ha ba le mokgatlo wa Arrive Alive e le hore ho no ho ba le kotsi tse ngata tsa hore batho ba tla tsamaya ba tswa bokae kae, ba nwele mme ba tlo thola dikotsi tse mpe. O tsebe hore kotsi tseo di ne di etsa hore le batho ba sa nwang ba hlokahale ditseleng. Ho be ho ba le mokgatlo ona wa Arrive Alive, ya hore maponesa a tseleng a tla dula a eme ha koloi e nngwe le nngwe e feta ba tla e emisa, ba ba nke. Ba ba nkge jwala kapa ba ba hemise hore ba utlwe na ba nwele ha kae. Ntho eo e ile ya thusa batho ba bangata haholo hoba batho hona jwale ba se ba sheba haholo bana ba kgannang hore ba nwa ha kae hoba ha ba nwa haholo ba kena teronkong.

Dintwa tsa beng ba makoloi ke ntwa tseo o ka se utlwisising haholo hore ho lwanelwang. Nna ne ke nahana hore mmuso ke yena a tshwanetseng ho dula le bona fatshe. A ba jwetse hore ho tla tsamauwa jwang hoba hangata ho lwanelwa ditsela, le hore mang o ile a ka motho wa mang a eme kae. Ke ntho e hangata ba dulang bona banga ba dikoloi tsa baeti ba dulang hore tsela ena e tlaba ya rona ena e tlaba ya rona. Empa ke ne ke bona ekare e tshwanetse hore e etswe ke mmuso. A ke a bue le bona hore ho so tla sebetsana jwang hore koloi e tjena ha e feta mona ka hore le rata ho lwana le sekabe la lwana. Motho a ka mpa a patala fine hore o fitile moo a sa tshwanelang ho feta teng. Ke yona ntho e ka rarollang mathata ana a dintwa tsa dikoloi.

Ha ke ne ke qala ho ba mokganni e motjha, bakganni ba kgale ba tla utlwisa hore o a qala hoba o tsebe hore o tlabe o tshwere steering wheel ka matsoho a mabedi. O tsamaya hanyenyane. E tlare ha ntso o tsamaya o tla utlwa motho ka morao a o hoot-ela. E isa letswalo la hao hodimo haholo, ene ke mo e leng hore diphoso di a etsahala. Empa nna ke ne ke tiisa hlooho, ke sheba pele. Ke sheba tsela ho fihlela ke ile ka tlwaela hore ho jwang ka ditseleng ka mo ha o kopana le bakganni ba kgale.

He! Dikotsi di a etsahala ka matsatsi a phomolo. Haholoholo ka nako tsena tsa Paseka kapa tsa bo-Christmas. Batho ba nwa jwala haholo. Ba tloha ba thabile haholo le ntho tseo ba di etsang ditseleng ha di a loka. Ho a lwanwa. Ba kganna fela ba sa nahane. Ke sona se bakang hore hobe le kotsi tse ngata hoba batho ba tsamaya ka majwala kapa motho a ntse a nwa ka koloing, a sa nahane hore motho e mong ha a nwa. A kganne ka mokgwa oo a o ratang, hoo o qetelletse ho na le kotsi. Batho ba se ba itjwetsitse hore ka nako tsa phomolo, ebile batho ba bua pele hore ka nako e tjena ke tlo ba le bokaana e leng hore ke tlo e nwa. Ha ba se ba nwele e ba mathata hoba ba rata le ho kganna.

Dintwa tse ileng tsa nka batho ba bangata tsa boramatekesi, ke nahana hore di ile tsa qetwa ke kgolomente. Ka hore ha ho etsahala ntho tse tjena ba bang ba ya teronkong hobane ba sa tshware le hore ditsela di kwalwe. Ka e le kahlolo e ba ba fang yona. Ha ditsela di kwetswe kapa ba emisitse taxi tsa bona hore di seka sebetsa, ke moo e leng hore ha ba kgone ho patala makoloi a bona. Ba lahlehelwa ke makoloi le tjhelete ha e be teng. Jwale hona jwale ha ho sana ntwa tse kgolo haholo hoba kgolomente ya rona ile ya bona hore e kenye letsoho tabeng ena hoba ba ile ba tlohellwa nako e telele. E leng ntho e ileng ya thusa malapa a mangata.